Kudlala indima enkulu, ngoba emakhaya kakhulu izindlu zikude, zichelelene kakhulu. Manje, uma seninomakhalekhukhwini one-WhatsApp, niyakhona ukuthi nithumelane umlayezo, niyakhona nokuthi nibone izinto eziyenzakalayo eduze naku kude, uyakhona nokukhuluma nomndeni wakho ongahlali nawe.

Imibuzo ekhathaza kakhulu ukuthi abantu bazofuna ukwazi ukuthi imali yabo bazoyithola nini, nokuthi i-waiting period, ulinda isikhathi esingakanani uma sewujoyinile ukuthi uthole imali if kushona umuntu.

Sokulinda azifani, khona abanye abazokutshela ukuthi kumele ulinde three months, abanye bazokutshela ukuthi njengoba ubhadala manje, so, noma umuntu angashona manje imali yakho uzokhona ukuyithola.

Ngijabule kakhulu, into engenze ukuthi ngikhethe bona, ukuthi i-interest rate yabo iyehlile, ayikho nkulu. Angibhadali imali eningi for ukusebenzisana nabo.

Ngeke athuke, ngeke babenenkinga, ngoba sinomshwalensi ozokhokha uma umuntu angashona, ukuthi simngcwabe kahle ngendlela.

Ngokuboleka abantu imali kubanzima, uma sekumele bayibuyise, babuyise nge-interest yakhona. Kuzoba yinkinga umuntu uma, uma-ke ethathe le mali leyo, ufuna ukuyibuyisa iphelele injalo.

Sekukhona ama-social media. Ngingakhona ukubhala ku-social media inkinga engihlangabezane nayo. Abantu bangakhona nabo ukuthi bangincede ngale nkinga engibanga engihlangabezane nayo. Enye into ngizofuna ukwazi ukuthi yini into eyenza ukuthi bangakhoni ukungikhokhela leyo mali leyo.

Yebo, kulungile ukuthi bakhokhelise abantu imali ye-overdraft, ngoba uma uqala ebhankini ukuvula i-akhawunti, bakutshela yonke imigomo yabo, nawe uyivume.

Bazofuna uku-check-a ukuthi unawo umasingcwabisane, i-life cover. Uma-ke enawo bangakhona ukumnikeza, ngeke kube ney'nkinga eziningi uma adinga ukuthatha imali ebhange.

Ngingamtshela ukuthi i-compound interest, imali uyibuyisela phezulu kwakule oyithathile. Uma, maybe uthathe i-hundred randi, bese bakutshele ukuthi sicela uyibuyise ine-twenty randi phezulu. So, le ye-twenty randi, i-compound interest.

Ngaya kudokotela wamazinyo ngiyokhipha amazinyo, ngisebenzisa i-medical aid yami. Then uma kumele ukuthi kukleyime, ngathola i-imeyili yokuthi mina ngiyakolota, kumele ngibhadale udokotela, i-medical aid yami ayikhavi lento leyo. Into engayenza ngefonela ku-call centre, ukuthi bangitshele kahle ukuthi why ngingakleyimi ngoba ikhona le-dental kwi-medical aid yabo, ngiyakhona ukukhipha amazinyo.

Uncedo kokusebenzisa imali, kufuneka ukuthi lube khona kuwo wonke umuntu, ngoba isikhathi esiningi la bantu laba abanganamali eningi, or abahola imali encane, yibo abangakhoni ukusebenzisa imali yabo. Umuntu uma-ke ehola ngeyi-one, kuzoshaya aboyi-fifteen, imali yakhe seyiphelile.

Ngingafisa ukuthi bangiboleke imali le engizoyidinga ukuthi ngithenge indlu and ngifisa ukuthi i-interest rate yabo ingabi phezulu kakhulu.

Into engiyibonile ukuthi uma wenza i-UIF, ithatha isikhathi ukuthi uthole imali yakho, and uma uyithola usanokungayitholi yonke ngesikhathi esiyi-one. Kusazomele ukuthi ulokhu uye ema-ofisini wabo njalo, ulokhu uyosayinela imali.

Okay, ngizamtshela ukuthi ngizwa ubuhlungu njengaye, kodwa ayikho into umasingcwabisane angayenza, ngoba banesikhathi sokulinda. Kuzawumele ukuthi azame enye into angayenza.

Abantu baboleka imali ngoba banezidingo ukuthi bayisebenzise leyo mali leyo. Umuntu nomuntu uneyidingo zakhe ezingafani zokusebenzisa imali le azoyiboleka ebhange.

Into ebalulekile ukuthi ifinyelwa kalula, akudinganga ukuthi nawe uye emabhenki ukuthi uthumele umuntu imali, ukhona ukuyenza kumakhalekhukhwini wakho la usendlini.